Amaholide enkolo adlala indima ebalulekile kakhulu empilweni yomphakathi, futhi athinta izici ezahlukene, kusukela ekubambaneni, amagugu amasiko, ukuze kufike ekukhuleni ngokomoya. Ukukhuthaza ukubumbana komphakathi, ukuhlanganisa abantu kanye nokudala umoya wobunye. Ukugcinwa kwamagugu amasiko, amaholide aveza amasiko nezindlela zokuphila kanye nenkumbulo yembali yokholo. Ukukhula ngokomoya, lezizinsuku zivame ukunika abantu isikhathi sokuzindla, ukuthandaza, ukuzihlola, kanye nokusondela kuNkulunkulu. Ukuphakamisa ubuntu nokuzinakekela, abanye, kanye nokuphumula, nokubuyisana.

Kuwumuzwa ongachazeki kalula, awufani nhlobo notshwala obujwayelekile obuthengwayo. Inambitheka njengento ephilayo, emnandi ngokwehlulekile. Unobumnandi obuxuthwe ngokubaba kancane, uthambile emoyeni kodwa unephunga eliqinile, elifana nomhlabathi omanzi, noma isinkwa esisanda kubhakwa, uthambile, unothile, ungamagagasi emlomeni.

E-Afrika, umkhosi wokudlula. ENingizimu Afrika, amaZulu namaXhosa enza umhlonyane, lapho intombazane esencane iyafundiswa ngezindlela zokuziphatha, njengowesifazane. Amakhono afundiswayo, ukuhlonipha abadala, ukuhlanzeka kanye nemisebenzi yasekhaya. EMalawi, amaChewe. Intombazane ihamba ezinkambeni ezikhethekile, ifundisa ukudlelwane bomshado, izindaba zesimilo, kanye nobumsulwa. E-Alaska, intambiso ye-urnat. Intombazane, ihlukaniswa nomphakathi isikhashana, ifundiswe amakhono okuphila, ukubamba inhlanzi, kanye nokwenza izingubo.

Izinzuzo zokuhlala ndawonye ningashadile, ukuhlola ubudlelwano, izindleko ezabiwayo, kanye lenkululeko yokuhlela ikusasa. Izinselele zokuhlala ndawonye ningashadile, ukungabi nokuvikelwa komthetho, ukungavunyelwa komphakathi, ukungabi nokuzibophela okusemthethweni, izinkinga zokuhlela ikusasa elijulile.

Ulimi akusiyona nje indlela yokukhuluma, liwulwazi, umlando, isiko, nemicabango yabantu. Uma isiZulu siqala ukuncipha ekusentshenzisweni nsuku zonke, kuncipha nendlela abantu abazichaza ngayo njengamaZulu. Ezindaweni zasemadolobheni, izingane ezikhuliswa ngesiNgisi, ziba nobunzima ekuqondeni isiZulu esijulile. Lokhu kuholela ekulahlekelweni amagugu amasiko, njengemibuthano yokukhulekela amadlozi, izinganekwane, noma izinkolelo zendabuko. Uma ulimi lushona, amasiko ayaphela nawo, ngoba ulimi alusasetshenziswa ekuwudluliseni.

Imibala nobuhlalu akuwona nje umhlobiso, kodwa izinkulumo zothando, isithunzi, ukwamukelwa, nobuqotho. Kuyindlela yokuthi umuntu aveze umoya wakhe, isimo sakhe, kanye nendlela azibona ngayo phakathi kwesizwe samaZulu.

Ukuhlanganisa izici zesimanje ezifana nomculo wamanje, izithombe ezinyakazayo, izethulo zamavidiyo, nomgubho wendabuko womngcwabo. Kungenza umehluko omkhulu, ngokuhle noma ngokukhohlisana, kuye ngokuthi kwenziwa kanjani. Inzuzo zokuhlanganisa izinto zesimanje emngcwabeni wesintu, ukuhlonipha impilo yesimanje yomufi, ukuhlanganisa izizukulwane, ukugcina izinkumbulo kanye nokusebenzisana nenhlalo yamanje. Izithiyo, ukwephula umoya wokuhlonipha, ukulahlekelwa kwesiko nokomoya kanye nokuhlukana komphakathi.